Xivutiso lexi ndzi nga xi vutisaka muchayeri wa xihahampfhuka i ku ri, xihahampfhuka xi kotisa ku yini ku haha emoyeni xi nga weli ehansi, xi karhi xi rhwale swilo swa ku tika wa nkarhi wo leha?

Loko no va na nkateko wa ku ya kun'wana na kun'wana laha ndzi ku lavaka xihahampfhuka, ndzi nga hlawula ku ya eDubai. Laha ndzi tsakisaka ngopfu hi miako ya kona, ni nga lavaka ku dyondza swo tala hi yona.

Ndzi ehleketa leswaku leswi swi nga hi vuyerisa hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Hikuva swi ta kota ku tisa mabindzu eka rixaka ra ka hina na le ka ndhawu ya ka hina hi ku angarhela.

Xo sungula lexi ndzi nga vutisaka xona ndzi nga vutisa leswaku, va endlisa ku yini loko vo tshika va hlangane na mukhandziyi loyi a nga vulavuleki ririmi leri va ri vulavulaka? Xa vumbirhi ndzi nga va vutisa ku swi va njhani ku tirhana tinxaka to hambanahambana kusuka ka matiko mo hambanahambana? Xa vunharhu ndzi nga va vutisa ku xana a swi tiki na ku tirhisana na vanhu lava va nga va tiveki? Vuhlayiseki byi fika kwini eka swihahampfuka swa vona?

A ndzi se tshama ndzi ya ka rivala ra swihahampfhuka. Mara ndzi ehleketa leswaku rivala ra swihahampfhuka i ndhawu leyi nga saseka swinene, leyi nga ni vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla.

Ndzi vona onge switandzhaku swa ku hlwela ka swihahampfhuka swi ta na swilo swo tala swinene, laha vamabindzu so va nga fikeki hi nkarhi laha va faneleke ku ya kona. Leswi swi nga endla leswaku va va nga ha koti ku nghenela minhlangano leyi nga na nkoka.

Hi ku ya hi vutivi bya mina ndzi ehleketa leswaku swihahampfhuka swo tala swi na tithelevhixini. So lexi ndzi nga xi tekaka ka mina i ku ti langutela na ti-movie eka swona, leswaku ndzi nga vi ndzi karhi ndzi nga tsakeli ndlela ya mina hi mhaka ya ku va yi lehile swinene.

ku va na na na tixopo ta swakudya eka swihahampfhuka swi vuyerisa hinkwavo vanhu. Eka n'winyi wa vhengele swa n'wi vuyerisa hikwalaho ka ku kota ku kuma mali yo hlaya. Kasi eka vakhandziyi kona va kota ku vuyeriwa hikuva va kota ku xava swakudya va ha yimerile ku va ta va ta nghena ka swihahampfhuka swa vona.

Vukorhokeri bya mabazi ndzi nga vula leswaku bya tshembeka kambe a byi tshembisi hi ndlela yeleyo. Hikuva mabazi ya hina ya teka nkarhi ku fika. So lexi ndzi nga swi cincaka mina i ku va ndzi engetela mabazi, ndzi engetela na minkarhi yo khandziya.

Swivumbeko leswi ndzi nga swi tisaka va kotaka ku cinca ni ni nghenisa mabazi lama nga na xiyimo xa kahle. Lawa ya nga ta kota ku va ya pfuna vanhu lava va fambaka hi ti-wheelchair, vanhu lavakulu or vadyuhari, na vanhu lava va nga na vulema.

Vukorhokeri bya mabazi lebyi nga tshembekiki byi nga tisa ku tikeriwa eka vaaki, kumbe vakhandziyi. Leswi swi nga endla leswaku va lahlekeriwa hi mintirho ya vona hikokwalaho ka mabazi lama nga ta ka ma nga fiki hi nkarhi. Leswi vulaka ku ri va ta fika emitirhweni se va ri late, va hundzeriwe hi nkarhi wo fika hi wona.

Murhangeri ndzi kombela ku khomeriwa. Bazi ri hlwerile ku nghena hi nkarhi namuntlha.

Mhaka yo vavisa swinene. Hikuva leswi swi hlamusela ku ri na loko u nga ngheni hi namixo, u fanele u huma namixo hikuva bazi leri huma ni ni mixo swinene.

Ndzi vona yi nga ri mhaka ya kahle, hikuva ka mundzuku hi ta tlhela hi hi kayivela mabazi yo hi yisa emintirhweni.

Loko a ndzi ri n'winyi wa mabazi, a ndzi ta engetela mabazi emahelweni ya n'hweti. Ku endlela leswaku vakhandziyi va hina va va na swo famba swo swo tala swo nyawula.

Meyara ndzi te loko ndzi karhi ndzi ri endleleni yo huma entirhweni tolo ni madyambu, ndzi hlaseriwile hi vavanuna va ntlawa wa ntlhanu. Vavanuna lava a ndzi va vonanga hikuva a ku ri xinyamini. Va fikile eka mina va koxa leswaku va lava mali na riqingho ra mina ra foni, ndzi va hlamuserile leswaku a ndzi na swona kutani va sungula ku ni himetela. meyara ha kombela swinene leswaku mi hi pfuna, mi hi kumela vanhu lava nga ta kota ku hi tlhogomela laha ndhawini, va hi languta and then va kota ku ri va hi heleketa na le makaya navusiku, tanihileswi hi nga hava mavoni. Kumbe mi vulavula na mfumo leswaku va hi pfuna ku ri va hi va hi nghenisela mavoni ya ku kota ku hi layitela navusiku.

Mina vanhu lava fambaka navusiku ndzi nga va hlamusela or ku va tsundzuxa leswaku, va nga fambi hi wun'we wun'we, kambe a va fambi hi mintlawa ku ri va ta kota ku va na vuhlayiseki byo antswa.

Ndzi nga va tsundzuxa ku ri a va tshiki ku xava swikanyakanya swo yiviwa, va swi tiva leswaku swikanyakanya swi xavisiwa a mavhengeleni. Loko munhu a fika ka wena a ku u xavisa xikanyakanya xo sungula ngopfu u vutisa ku ri u xi kuma kwihi xikanyakanya lexi, naswona hikokwalaho ka yini a lava ku xi xavisa. Loko a nga ku nyiki vumbhoni byo helela, n'wi yele emaphoriseni ku ya ku ya vika nandzu.

To leha swinene laha va yimaka nkarhi wo leha ku yimela mathekisi leswaku ya fika hi nkarhi, kambe ma nga fiki hi nkarhi. Tsundzukani leswaku vanhu va va va va suka emintirhweni, va va va karhele, va lava ku ya fika emakaya hi minkarhi kambe hikuva mathekisi ma ri ka nambara ya le hansi, swi teka nkarhi. So hikokwalaho swi endla leswaku vanhu va va yima hi milenge va karhala na ku .

Ndzi hleketa leswaku ndzi nga vulavula na munhu loyi a lawulaka ta swa mathekisi a renkeni. Laha ndzi nga ta fika ndzi n'wi kombela ndzi n'wi vutisa ku ri ndzi ya eka N'wajaheni, hi yini ethekisi leyi ni nga yi tekaka yi nga ta ndzi siya laha ni yaka kona.

Xo sungula lexi ni nga xi vulaka i ku ri loko vo sungula hi ku veka switshamo laha varindzi va nga ta rindzela mathekisi va tshame hansi, ku ri na ku yima hi milenge. hi ndlela yaleyo ku ta va na swo antswa.

Ku tlakuka ka tihakelo ta mabazi swa hi khunguvanyisa swinene. Hikuva ku tlakuka ka ka tihakelo ta mabazi a swi vuli leswaku na hina hi hi hi engeteleriwa miholo entirhweni. So leswi vulaka ku ri ka muholo wa wena lowutsongo lowu u wu kumaka, lowu u nga koteki ku ri u ti hanyisa hi wona, se u fanele u tlhela u u tatisa mali ya bazi ka yona. U fanele u tlhela u humesa yin'wani mali ehenhla ka leyi u yi tirhisaka leswaku u tatisa, leswi vulaka ku ri se ku ta xota ngopfu ku ndlhula eku sunguleni.

Eish leswi swi nga swi nga ni khunguvanyisa swinene mina na ndyangu wa mina. Leswi swi vula leswaku leswi hi nga le vuswetini ka nkarhi wa sweswi, ku ku engeteriwa ka tihakelo ta mabazi swi vula leswaku se ku vusweti byi ya emahlweni. Hi ta sweta ku hundza na le ku sunguleni.

Ku tlakuka ka minxavo ka ka tihakelo ta swa mabazi swi vangiwa hi ku tlakusiwa ka mafurha ya swifambo. Ku tlakusiwa ka mafurha ya swifambo swi vula leswaku na vanhu va mabazi na vona va boheka ku tlakusa tihakelo ta vona.

Ndzi ehleketa leswaku vadyuhari va kuma tihakelo ta le hansi ntsena ka mabazi, a hi le ka swifambo hinkwaswo laha va kumaka tihakelo ta le hansi. Ndzi ehleketa leswaku van'waswibazana vona a va koti leswaku va nga kota ku nyika vanhu vadyuhari mintsengo ya le hansi. Kasi mabazi since man'wani ma ma ma ma ri mabazi ya ya mfumo, va kota ku va ehliseliwa va hakela hakela tihakelo ya le hansi.

Ina, a ndzi ta va pfuna hikuva a ndzi ta va ndzi karhi ndzi swi vona leswaku va le ku hlulekeni naswona i munhu lonkulu loyi a lavaka ku pfuniwa.

Hi ku vona ka mina swihunguto swa vadyuhari swi nga pfuna hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Tanihi ku va hungutela loko va xava swakudya, mixavo ya vona yi va yi ri hansi, hikuva mali leyi va yi va yi kumaka hi ntsanana. Ku fana na loko vakhandziya swona swifambo leswi swi va transport-aka va fanele va hunguteriwa mali, leswaku mali ya vona yi kota ku va tirhela leswi va swi lavaka hinkwaswo.

Bazi ra vutlhari ri pfuna hikuva loko u xava rona ri le minxavo ya kona yi le hansi ku ndlhula loko u hakela hi mali. Minxavo ya ya ya khadi ra vutlhari yi pfuna ngopfu, hikuva loko wo hlayela va ku nyika ti-trip-i and then va ku hlayelela mali, laha mali ya kona yi nga yi nga le ka nxavo wa le hansi ku hundza loko u u hakela hi mali.

Smart card ti pfuna leswaku ku nga vi na mintlimbano wa emabazini xikan'we na ku hi heta nkarhi hi ku lavana na ticinci. Hikuva swi tiva leswaku loko u tatise smart card xa wena u fika ntsena u xi tap-a, u kota ku nghena bazini u tshama.

Ina, a ndzi ta yi tirhisa hikuva yi kota ku hi yi kota ku hi seyivhela nkarhi, no endla leswaku ku nga hlweriwi loko hi ya emitirhweni hi mhaka ya ticinci. Hikuva van'wani vanhu va fika va khome timali ta ku hlangana u kuma ku ri cinci a yi kona. So loko u kuma ku ri ku tirhisiwa makhadi makarata yo tlhariha ya pfuna swinene.

Mina a ndzi voni ku ri na mintlhontlho hikuva ku endla makarati ya vutlhari ya tibazi a swi teki nkarhi. Ku ri endla ntsena swi nga va swi teka kwalomu ka timinete ta ntlhanu ntsena ku ri va ku endlela khadi ra wena, and then kusuka kwalaho u hakela ti-trip-i ta wena swi tshamisekile. Ene futhi ni vona ku ri swi ri kahle ku tirhisa makhadi ya ku tlhariha ya tibazi hikuva, leswi swi ta endla na leswaku u nga xoteriwi hi mali ya ku khandziya exikarhi ka n'hweti or u yi ku helela.

Loko a ni ri muchayeri wa bazi a ndzi ta endla e a ndzi ta endla leswaku vakhandziyi va mina va va na ku hlonipha, and then ku nga vi na ku delela na a bazini hikuva ndzi tsala swiletelo leswi tirhisiwaka ebazini, hi marito lamakulu lama nga ta kota ku vonaka So a ndzi ta va nyika swiletelo leswaku abazini ra mina, ku hanyiwa hi ndlela ya njhani, matikhomele ma fanele ma va njhani.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge leswi swi ta va pfuna swinene leswaku va va chayela miehleketo ya vona yi basile futhi yi wisile kahle, ku ri va nga koti ku phazamiseka lomu tindleleni kambe va kota ku va va focus-a.

Ku ya hi ku va ndzi va ndzi khome vutomi bya vanhu vo tala, ndzi nga zama hi tindlela hinkwato leswaku moya wa mina wu tshama wu ri hansi, moya wa mina wu tshama wu tsakile. A ndzi hleketi swo tala, kambe lexi ndzi hleketaka hi xona i ku fikisa vakhandziyi va mina va phephile, va ri safe lomu va yaka kona.

Ehleketa leswaku yin'wani ya mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona i vakhandziyi lava va taka va ta khandziya va pyopyiwile. Loko va vulavula na vona va nga lavi ku va yingisela hikokwalaho ka swidzidziharisi leswi va va ka va swi tekile. Van'wani vakhandziyi i vakhandziyi lava nga koteki ku vulavula na na vachayeri va vona hi ndlela ya kahle. So ndzi vona ku nga va xona xin'wana xa kona lexi nga xi nga va ka ntlhontlho eka eka vachayeri va hina.

Ndzi vona onge ku kokela ndzhaku ka swihahampfhuka swa hina ku nga va ku vanga hi mhaka ya maxelo lama nga riku ma kahle hikuva swi tiva leswaku maxelo lama nga ri ku ma kahle va vangela leswaku swihahampfhuka swa hina swi nga fambi hi ndlela ya kahle so hi ndlela yaleyo ku va ku ri na ku kokela endzhaku eka swona.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku vakhandziyi va tlakuseriwa mali hi lembe na lembe ku ya hi leswi hi swi tivaka leswaku nxavo wa mafurha ya swifambo kumbe petiroli na wona wu ya ehenhla kambe ku nga ri kan'we kambe ku nga va kambirhi kambe kanharhu a lembeni so leswi swi endla leswaku na wona mabazi ya kota ku tlakusa mihakelo ya yona hikwalaho ka ku na vona va durheriwa hi mafurha.

Ndzi vona swi nga fanelanga leswaku vana va vona lava endlaka ntirho lowu ndzi vona ku fanerile leswaku ku va na vanhu lava thoriwaka ku ri va kota ku endla ntirho lowu hikuva loko mi swi langutaka na vachayeri lava va nga koteki ku hlonipha vana vatsongo hi ndlela yaleyo va nge koti ku ri va landzelela swileriso swa vana lava kambe loko ku ri va vanhu lavakulu lava thoriweke va ta kota ku ri na vona vachayeri va kota ku ri va landzelela swiletelo swa vona.

Lexi ndzi nga xi endlaka i ku ba riqingho ni bela epolice station ya le kusuhani ku vika ku va ndzi yiveriwile xikanyakanya xa mina leswi swi ta ndzi pfuna leswaku na mina ndzi nga vi enghozini kambe ndzi va ni vuhlayiseki lebyi heleleke ndzi tshika maphorisa ku va vona va endlaka ntirho wa vona.

Ku famba hi milenge a kusuhi na patu ku ri ndzi va ndzi hlayisekile ndzi nga ambala swiambalo leswi vonakaka leswaku ndzi nga chayisiwi hi timovha ku na swiambalo leswi va swi vonaka swa ku ku swa ku va swi vitanaka swa ku famba hi swona a patwini va swi vitanaka leswaku i ti-reflector leswi swi layitaka na nivusiku ndzi nga mbala swona leswaku ndzi kota ku vonaka hi minkarhi hinkwayo.

A ndzi na vuxokoxoko hi ti ma mayelana na mihakelo ya kona kambe lexi ndzi xi tivaka i ku ri ndzi nga ndzi nga ndzi nga hlawula ndlela yo famba hi Intercape. Ndzi wa vonile mabazi ya Intercape ya na vuhlayiseki bya kahle swinene nakona ku ya hi leswi ni ma tivisaka swona a ndzi tsundzuki vunghozi bya wona se hikuva na ma tiva ndzi nga hlawula nhlawulo wa Intercape ni famba hi wona.

Sesi Khensani ndza swi twisisa leswaku mi lava ku rhumela n'wana kusuka a xifundza xa Limpopo ku ya eGauteng so laha kusuka laha ku nga ku ma ntsengo ntsengo wa kona i ntsengo wo ringana three hundred and fifty rand n'wana loko a suka laha ku ya fika a Gauteng laha hi nga ta fika hi n'wi chicha adorobeni ra Johannesburg. Kona u fanekele a a tlhela a teka thekisi leyi nga ta n'wi yisa a location leri a ya ka eka rona and then laha loko a ya Midrand ntsengo wa kona wa thekisi ku nga twenty five rand kusuka edorobeni ku ya fika laha a tshamaka kona. Leswi vulaka ku ri kusuka lani ku ya laha a tshama a yaka kona swi nga n'wi durhela kwalomu ka va three hundred and seventy five rand.

Kokwani lexi mi faneleke ku xi endla ku xava thikithi ra n'wina ka inthanete mi fanele mi va mi ri na data ku sungula loko data yi ri kona fonini ya n'wina hi ta nghena ka inthanete laha hi nga ta hi nga ta secha kumbe ku lava eku ku ku ku lava ndhawu leyi nga hi pfunaka leswaku hi buka thikithi ra n'wina kumbe ku xava thikithi ra n'wina. Endzhaku ka sweswo hi ta hlawula thikithi leri mi ri lavaka loko mi enerile hi rona hi ta ya mahlweni hi ya ka tihakelo laha hi faneleke hi hakela kona kwala ka inthanete ku hakela hi fanekele hi hakela hi akhawunti ya n'wina ya le bangi swi lulamile na kokwana.

Ina ni vona swi hlayisekile ku famba hi bazi navusiku ntsena loko vachayeri va hina va kota ku ri va cincisana na ku va va wise hi ku enela. Loko va wise kahle a swi na vunghozi va nga kota ku ri va hi chayela hi ndlela ya kahle hi kota ku ya fika lomu hi yaka kona so ku ya hi mina ndzi vona swi nga ri na vunghozi ku famba hi bazi ra navusiku.

Tanihi muchayeri wa bazi ya mpfhuka wo leha lexi ndzi nga xi endlaka leswaku ndzi kota ku tlula mpfhuka wo leha hi ku ri endzhaku ka tiawara timbirhi to chayela ndzi nga nghena egarage ndzi kota ku wisa ndzi tiolola milenge na mina leswaku ndzi kota ku fikisa vanhu lomu va yaka kona va ha hlayisekile.

Mina ndzi vona onge vuhlayiseki byi nga pfuna hi leswo vanhu va hina va mapatu va National Road Agency va nga tiyisisa leswaku mapatu ma hina ma tshama ma ri ka xiyimo xa kahle a hi na migodi kumbe ti-portholes leti nga cause-aka tinghozi na maphorisa ya hina ya mapatu va kota ku landzelela ku vona leswaku vanhu va famba hi xipidi xa kahle emapatwini ya hina a va tsutsumi ku hundza mpimo.

Ndzi vona onge hikuva ku hire-riwa ma ma ma-security kumbe va-guard-i lava nga ta languta ndhawu hi hi minkarhi hinkwayo leswi nga endla leswaku mabazi ya hina ya va ni vuhlayiseki.